Ezokuthatha zesonto zihluke kwezomphakathi ngoba zivame ukugxila ekuthathweni kwabantu abadala ukuya emasontweni. Ngokuvamile zingcono ekubhekaneni nezidingo zabo ezikhethekile. Zibathinta kahle ngokubavumela ukuthi baqhubeke ngokuhlanganyela emphakathini. Kugcine ukuzimela kwabo kanti futhi zivame ukuba nempatho engcono kunezinye izinsiza ezijwayelekile zomphakathi.

Ukuxhumana kahle kubalulekile ukugcina abagibeli benolwazi ngesikhathi sokubambezeleka noma izinguquko zomzila, ukusebenza, izaziso zezikhathi sangempela, izinhlelo zokusebenza zeselula nezinye iziteshi ezifinyeleleka kalula kungathuthukisa ulwazi, intuthuko engaphakanyiswa izibuyekezo zesikhathi sangempela, izilimi eziningi, nesaziso ezenzakalayo.

Ukuze ngithuthukise imithwalo yezindiza, ngizosebenzisa izinguquko ezifana nokwethula amasistimu e-digital tracking. Ukukhulisa abasebenzi ngesikhathi esiphithilizayo, ukulungisa izindawo zokugcina imithwalo ukuze zisebenze kahle nokwazisa abagibeli ngesikhathi uma kukhona ukubambezeleka. Lokhu kuzokwenza kube nokusebenza okusheshayo nokunciphisa ukulahleka kwemithwalo.

Ngizokwenza ucwaningo lwesidingo senqalasizinda, ngihlole imithwalo nezindlela ezisetshenziswa kakhulu bese ngilinganisa izindleko zokuthuthukisa le ngxenye. Ngizophinde ngibheke ukuthi lezi zindleko zithinta kanjani izindleko zokusebenza kwamabhizinisi ukuze ngithole ibhalansi phakathi kokukhula komnotho nezindleko ezifanele.

Izikhathi zokudiliva ezisheshayo zibalulekile ngoba zithuthukisa ukwethembeka nokwaneliseka kwamakhasimende. Uma impahla ifika ngesikhathi kwandisa ukwethenjwa kwesevisi futhi kwenze amakhasimende azizwe enelisekile futhi ezimisele ukuyisebenzisa futhi.

Ukufinyelela kumathebula ezikhathi zamabhasi kulula uma kukwi-inthanethi ngezinye izinhlelo zokusebenza, kodwa kungaba nzima kwabanye uma kuphrintiwe ngenxa yokuntuleka kolwazi olubonakalayo noma ulimi olungaqondakali. Ukuhlangabezana nalokhu kudinga amathebula alula, anolimi oluqondakalayo futhi ahlale evuselelwa.

Izithuthi zesonto zinikeza abantu abadala abanokuwohloka komqondo noma i-alzheimers ukuhamba okuphephile, ukunciphisa ukudideka, nokwandisa ukuzimela kwabo. Zisiza futhi ekuthuthukiseni impilo yabo ngokubavumela ukuthi bafinyelele ezinsizeni nasekuhlaleni nomphakathi.

Ngizohlela izinto zami kusenesikhathi, ngenze uhlu lwemithwalo, ngibeke izinto ezibalulekile kuqala futhi ngisebenzise izikhwama ezilula ukuhambisa ukuze ngigweme ukubambezeleka.

Yebo, kunomehluko omkhulu. Izimali zokuthutha zithinta amabhizinisi amancane kakhulu ngoba anemali encane yokubhekana nezindleko ezengeziwe. Kanti izinkampani ezinkulu zikwazi ukumunca lezi zindleko kalula ngenxa yezinsiza ezinkulu nezaphulelo eziy'tholayo.